Tsela e e molemo ya go lemoga kgatelelo e kgolo ya madi ka bonako ke ka go tlhola kgatelelo ya madi ka metlha. Mekgwa mengwe ke eno, etela ngaka ya gao gore a go tlhatlhobe ka metlha segolobogolo fa o le mo kotsing ya go tsenwa ke kgatelelo e e kwa godimo ya madi. Dirisa sediriswa sa go tlhokomela kgatelelo ya madi kwa gae go latedisa kgatelelo ya madi a gago ka metlha. Tsholo, ngaka ya gago ya kalafi e ka nna ya go naya ditlhare tse di tla go thusang go fokotsa kgatelelo ya madi. Diphetogo tsa mokgwa wa botshelo, tsepamisa mogopolo mo dijong tse di nang le maungo a mantsi, merogo, dijo tsa ditlhaka le protein-e di senang mafura. Akanya ka dijo tsa tse di diretsweng go thusa go fokotsa kgatelelo ya madi. Ikatise ka metlha, go laola boima jwa mmele nna ona o le bokete jo bo itekanetseng go fokotsa kgatelelo e mo pelong ya gago.

Lefapha la boitekanelo le ka tsaya dikgato di le mmalwa go tsibogela le go thusa batho ba kwa magaeng ba ba gobetseng ka nako ya dipula. Go dirisa di-unit-i tsa boitekanelo tse di tsamayang go fitlha kwa mafelong a a kgakala a a amilweng ke morwalela. Go tlamela ka ditirelo tsa kalafi tsa tshoganyetso go akaretsa le ditirelo tsa ambulance go isa balwetse kwa mafelong a tlhokomelo ya kalafi. Go tlamela ka thuso ya ntlha le katiso ya tshegetso ya motheo ya botshelo go maloko a baagi le ba ba tsibogelang maemo a tshoganyetso. Dirisa ditirelo tsa kalafi ya thelebišene go tlamela ka ditherisano le tshegetso ya kalafi go tswa kgakala.

Ee, ke dumela gore go na le ditlhare tsa setso tse di ka thusang ka tsa pelegi kgotsa go ima. Mengwe ya melemo ya setso le ditlhatsana tse ke dumelang gore di tshegetsa tsalo di akaretsa letlhare la raspberry. Dingaka dingwe tsa ditlhare di dumela gore teye ya matlhare a raspberry e ka thusa go baakanyetsa popelo, boimana le go tshegetsa boitekanelo jwa tsalo. Macca, macca ke semela sa peru se go dumelwa gore se na le di nonofo tse di tokafatsang tsalo mo banneng le bo basading. Tribulus terrestris, go akangwa gore setlhatsana seno se tokafatsa go tsala ka go tokafatsa go ntsha le boleng jwa peo ya bonna.

COVID-19 e tshelana thata ka marothodi a a nang le mogare. A tlhagisiwa fa motho yo o tshwaetsegileng a gotlhola, a ethimola kgotsa a bua, a a ka hemiwang ke ba bangwe ba ba gaufi le ene. Go ama difatlhego kgotsa dilo tse di nang le mogare mo go tsone mme morago ga moo o bo o ama matlho a gago nko kgotsa molomo. Go itshireletsa kgatlhanong le COVID-19 apara mask-e mo mafelong a a pitlaganeng a a tswaletsweng kgotsa a sa tseneng mowa sentle. Morago ga go tlhagelela mo COVID-19 bošweng fa o abelana sebaka le motho yo o tshwaetsegileng kgotsa yo o bontshang matshwao. Fa o le mo kotsing e kgolo ya go nna le mathata a a masisi dirisa bophepa jo bo siameng, tlhapa diatla kgapetsa-kgapetsa, dirisa hand sanitizer, boloka sekgala magareng ga ba bangwe, nna sekgala se se babalesegileng le batho ba bangwe bogolo jang mo mafelong a a tletseng batho.

Fa o amega mo kotsing ya tsela, go netefatsa gore ambulance e fitlhe o tshwanetse go leletsa ditirelo tsa tshoganyetso, letsa one, one, two, ditirelo tsa porofense kgotsa zero, eight, two, nine, one, one, go tswa mo cellular founu nngwe le nngwe ya mo Aforika Borwa. Naya tshedimosetso e e latelang, lefelo le le tlhomameng, ditirelo tsa tshoganyetso, lefelo la gago le le tlhomameng, palo ya batho ba ba gobetseng, ba itsise ka palo ya batho ba ba gobetseng, seemo sa batho ba ba gobetseng. Fa o katisitswe, fana ka tshegetso ya motheo ya botshelo jaaka CPR, fa go sena jalo emela thuso ya se-professional-e go goroga. Maikaelelo a ambulance ke go tsamaisa batho ba ba gobetseng, go tlamela ka tlhokomelo ya kalafi le go tsibogela maemo a tshoganyetso.

Fa go na le molelo mo ntlong, dilo tse di botlhokwa thata tse o tshwanetseng go di dira ke tseno, swa mo ntlong ka bonako le ka pabalesego, nna kwa tlase, mosi o a tlhatloga ka jalo gagaba kgotsa khubama kwa tlase go tila go hema mosi o botlhole le go fokotsa go bonala, tswala dikgoro ka fa morago ga gago go thusa go thibela molelo le go fokotsa tlamelo ya oxygen-e, dirisa ditsela tse di tlhomilweng tsa go tshaba, nna le leano le le la go tshaba mme o le dirise, o seke wa dirisa di . Mme dilo tse di botlhokwa thata tse o sa tshwanelang go di dira, o seke wa dirisa di-lift-e, o seke wa iphitlha, seke wa boela mo teng fa o setse o dule nna kwa ntle, o seke wa boela mo teng go ya go batla diruiwa tsa mo gae, dithoto tsa gago kgotsa sepe fela, o seke wa leka wa lwantsha molelo ka bo wena.

Tirisodikgoka kgatlhanong le basadi le bana e ka nna le ditlamorago tse di masisi le tse di nnelang ruri mo boitekanelong jwa bone jwa tlhaloganyo. Go akaretsa go tlhobaela le go tshwenyega thata mo maikutlong, bothata jwa go ngomoga pelo morago ga go utlwa botlhoko, PTSD, go itshepa go go kwa tlase. Tsibogo ya puso mo tiriso kgatlhanong le basadi le bana e farologana fela maiteko a mangwe a akaretsang melao le di-policy, ditirelo tsa tshegetso, maitsholo a go tsibosa setšhaba, go otlhaya badira bosula. Dikgato tse di latelang di ka tseo, go maatlafatsa melao le go e tsenya tirisong, go oketsa tshegetso ya batswasetlhabelo, go dira gore ditheo di nne le maikarabelo le go rotloetsa go nna le seabe ga baagi, go nna le seabe sa baagi mo maitekong a thibelo go rotloetsa dikamano tse di itekanetseng le tlotlo ya ditshwanelo tsa basadi le bana.